Indlela entsha yokukhangisa emsakazweni ingaba yindlela efanele yokuhlanganisa izikhangiso ezisebenzisa ubuchwepheshe be-digital noma izinkundla zokuxhumana. Okuvumelana ukuhlanganiswa kwama-promotion nezenzo ezihambisana nezifiso zabalaleli. Lokhu kungakhuphula ukuhlanganyela kwaba phulaphuli ngokubenza bekwazi ukufinyelela kahle imikhiqizo nezinsiza kubo ngendlela ebakha ngayo futhi ezithokozisayo.

Ngingazama umculo we-jazz noma we-blues njengoba lezinhlobo zemiculo zithokozisa izinkinga ezinzima futhi zidinga ukuthi umqondo ujule ujule ngokuqonda.

Ukusekelwa kwamakhasimende kuvame ukuphendula ngokushesha, futhi kusebenza kahle ekuxazululeni izinkinga ze-akhawunti noma ukusakaza bukhoma. Izinsiza ezihlinzekwa zitholakala ku-imeyili, izincingo noma izinkundla zokuxhumana ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinkinga izixazululwa ngokuphumelelayo.

Umphakathi wangakithi ungase ubhekane nobunzima bokuthenga i-Wi-Fi ngenxa yezindleko eziphakeme ikakhulukazi kubantu abanemali encane, ukuze kuqinisekiswe ukuthi abaningi baphumeleli ukukhokha. Kungase kudingeke ukuhlinzeka ngezinketho zokuxhumeka eziphansi.

Ifomethi yezindaba entsha ingagxila ekuhlinzekeni kwezindaba zomphakathi ezibalulekile kanye nezindaba ezithinta izidingo zabantu bendawo. Lokhu kungaba kungafaka ukubamba uvo kwabalaleli, ukubandakanya izindaba ezizwakalayo kanye nokwabelana ngezinsiza ezibalulekile, ukuze abafundi bakwazi ukufinyelela kulwazi olubalulekile olufaka izimpilo zabo.

Izindleko zesimo sezulu ezihehayo nezifundisayo eziteshini zemisakazo yomphakathi zenziwa ngokusebenzisa ulimi oluqondakalayo. Izithombe zomsindo, the sound effect nokuxhumana ngqo nabalaleli ukuze kube nokuhlanganyelana. Izici ezibalulekile, zingahlanganisa ukunemba kolwazi lwesimo sezulu. Ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanje kanye namasu afana nokuxoxa izindaba, ukufaka izingxoxo nochwepheshe, nobuchwepheshe, nokusebenzisa umbhalo ocacile futhi omfushane.

Lolu hlelo lungasiza amabhizinisi noma osomabhizinisi endaweni yangakithi ngokwandisa ukufinyelela kwabo kwi-inthanethi, okungathuthukisa ukukhangisa nokuxhumana namakhasimende. Futhi kuzovuleleka amathuba osomabhizinisi abancane ukuthi basebenzise izinkundla zokuxhumana kanye nezitolo eziku-inthanethi ukuze bandise amabhizinisi abo.

Inkundla engiyikamelayo ingaba nezici ezifana nokuhumusha obuzenzakalelayo ukufinyelela ngezwi, voice recognition, namathuluzi, namathuluzi okufundisa asekelwe ubuchwepheshe, ubuchwepheshe bokufunda ngobuhlakani bokwenziwa, AI powered learning tools. Lokhu kungathuthukisa ukufinyeleleka emphakathini wami ngokwenza ukufunda nokusebenzisa ulimi lwasendaweni kube lula, phinde kuxhumane nabantu abahlukene, futhi kukhuthaze ukusetshenziswa kolimi lwesiZulu ezindaweni zobuchwepheshe.

Ngizothi uma ngifika esitolo ngizobachazela ukuthi ngithenge i-router lapha kodwa ayisebenzi uma ngifika ekhaya. Ngicela usizo lokuba ningishintshele yona noma ningisize ningilungisele yona ukuze izosebenza ekhaya.